Akukho lula ukufuya iihagu kuba kumele ujonge uba zihleli kakuhle. Le ndawo yazo irayithi na, azixinenanga, ujonge uba zitya kakuhle na, ugade uba zingabi zingaphathwa zizifo kuba iihagu zivele ziphathwe zizifo ezininzi kumele ugade izinto ezinjalo futhi ngaphezu koko ziyangcolisa, ziyawangcolisa amanzi ziyangcolisa amadam zingcolisa nomoya lo, umoya esiwuphefumlayo.

Urhulumente angaqasha abantu kwii-farms eziphethe yiyo irhulumente aqashe abantu balime. Loo nto leyo izawukwenza bafumane imisebenzi ethi belimile njalo bathengise kwabona bafumane i-profit. Abanike urhulumente abanikeze loo farm bayiowune ngokwabo bayiphathe ngokwabo iimali abazifumanayo zize ebantwini zizawukwazi ke ngoku noba baxhase iifemeli zabo ngezo zinto bazobe bezityalile ekulimeni kwabo.

Ibalulekile into yokuba isivuno esibolileyo singapakishwa kwindawo enye nesivuno esingabolanga kuba sizawubolisa neso isivuno esingabolanga kumoshakale konke ukutya kungatyeki.

Niwathatha phi lo maqunube? Ingaba seniwatyile na? Amanye amaqunube akatyiwa angakubulala. Niboqale nibuze, bantwana ndini.

Amashishini angaza ukuzothenga imifuno yam kuba imihle futhi benqabile abantu abanintsi abathengisayo.

Siye sixhele xa sibona ukuba kunyanzelekile kunabantu abanintsi abafuna ukuthenga kuba singakwazi ukuxhela mhlawumbe xa kunomntu oyi-one then inyama leyo izomosheka ingathengwa. Njengangoku banintsi abantu abafuna ukuthenga so siyaxhela.

Imicelimngeni nokufuya iinkukhu kukuba yindawo engonelanga kakhulu engekho nkulu kakhulu futhi ziye zife zibe nezifo ezininzi and ufumanise uba xa zithe zafika ezo zifo zivele zife zonke ngexesha elinye ezininzi. Izinto ezinjalo kuba nzima ke ngoku kakhulu nokucoceka kwendawo apho zihleli khona kumele uqiniseke uba uhlala uklina ngexesha lonke.

Kuneendlela ezohlukeneyo zokusenga iinkomo. Uyakwazi ukusenga ngesandla sonke okanye usenge ngeminwe embalwa okanye usebenzise your finger tips okanye usebenzise ii-knuckles.

Ukutyiwa kwezityalo zasendle andiqondi uba kungaba yinto entle kakhulu kuba ezinye ezininzi zi-poisonous, zingambulala umntu. So, xa ngabe uzokwenza njalo kumele uba uyayazi into oyenzayo futhi unolwazi lwayo.

Into engenza ingaphumeleli ukuba ndithengise iwayini kukuba xa sendityala, ndingahlutshwa yimozulu kunye nomhlaba. Umhlaba wome kakhulu futhi sinengxaki yamanzi anqabileyo nemozulu eye ibe nzima kakhulu ezityalweni.

Kungamele urhulumente ajonge iindlela zokugcina amanzi kuba imozulu inobushushu obugqithisileyo. Kuzanywe iindlela zokugcina amanzi kufuphi nezo ndawo kulinywa khona mhlawumbi kwakhiwe ama-reserve walls close to ama-farms lawo ukuncedisana naba bantu, so that kwixa elizayo bakwazi ukuba neziqhamo ezintle.

Inogalelo oluninzi oluza ekongeni ukutya nomsebenzi ungajonga nezizukulwana ezilandelayo ukufuya imfuyo.

Isizathu sokuba ndithenge inyama kubafuyi basezilalini kukuba ndinqwenela ukubasapota abantu basezilalini njengoko bengafikeleki ebantwini abaninzi abasezidolophini nakwiindawo ezikude. Futhi nemfuyo yabo intle, yondlekile uba zinokutya okwanele, azihlalanga endaweni eyomileyo kunengca eninzi, zondlekile iimfuyo iimfuyo zabo.

i-sunflower, ujongilanga isinceda entweni ezininzi njengokuba uyakwazi ukwenza i-sunflower oil ethathwa kwimbewu yayo, futhi iphinde yenze ne-margarine ne-biodiesel, and yona iyakhawuleza ukhula futhi ayihluphi.

Itswele uyalisebenzisa ekuphekeni, uyalisebenzisa uklina ii-metal mhlambe ibhozo lakho elirusileyo, uyaliklina ngentswele. Itswele uyalisebenzisa ukugxotha izinambuzane iinto ezininzi nje ongazenza ngentswele ngaphandle kokutya.

Indlela ungagcina ngayo iimbotyi kuba uzifake entweni ozayivala uyivalisise kungangeni moya uyifake efrijini zifrize okanye uzomise uzomise elangeni.

Ukukhusela imivuzo yabasebenzi xa kukho udendo ungabafaka abasebenzi bakho ubarejistarishe kwii-UIF contributions.